Ngoku abantu abancinci nabadala bangakwazi ukuthi bakwazi udlala imidlalo kunye ndaweninye. Bangadlala imidlalo yamakhasi, iindolotyi, bakwazi nokudlala eminye imidlalo edlalwa phandle efana nesoka. Abancinci badlale nabadala bohlulelane ngetimu, okanye ii-contact sport, i-rugby, abadala badlale nabancinci. So, abantu bayakwazi ke bakwazi badlale bonke, bonwabisane bonke ngale midlalwana. Loo nto leyo ithi incede ukuba bakwazi ukunxumelelana, ukuba bakwazi babe moyamnye, bonwabe bonke.

Akuzukulunga ukudlala i-skateboard ngoba i-skateboard sidlalwa ngabantu abasabaleka igazi enyameni, wena umdala ungophuka. Ukophuka kwakho uya kunyangeka kade, uyakumila kade. Esi spoti senzelwe abantu abancinci ngaphantsi kunawe, ayisosabantu abadala.

Akulunganga ukudlala iividiyo ude ungakwazi ukulala. Umntu kufuneka aqaphele into yokubana kufuneka akwazi ukuzinika ixesha lokudlala, akwazi futhi nokuzinika ixesha lokulala, ngokuba yonke le nto yokungalali inoxinzelelo elwenzayo empilweni, inoxinzelelo elwenzayo nakuwe emehlweni xa ujonge into ephandla amehlo ixesha elide. Ubuchule kukuzisikela ixesha, ukwazi nokulala.

Kungayimbono entle kakhulu ukufundisa imidlalo yebhodi ezikolweni, ngoba imidlalo yebhodi iyakwazi ukuba incedise umntana ekucingeni, nokuba uphumela njani engxakini, wenza macebo waphi ekubaleni ingxaki. Ngoba imidlalo yebhodi iyacingisa, iveza ukuba umntu asebenzise amaqhinga ebengazazi ukuba unawo ukuze akwazi ukuphumela, akwazi ukuphumelela, akwazi ukudlala ngokulungileyo nangokuncomekayo.

Le nto ndingathi, nangona abantwana bengamawele abafani, abazukufana ngokwenza izinto, abazukwenza izinto ngaxesha linye kuba ingamawele, ngoba omnye ukhetha ukudlala, omnye ukhetha ukwenza umsebenzi wakhe. Loo nto ke ibonakalisa ngokucacileyo, abantu abafani. Ingathi loo nto kuba bengamewele bangaba kanti bayakwazi ukucinga into enye ngexesha elinye. Loo nto ke ingabanga intoba ke nalona udlalayo ngelinye ixesha ukwazi umcebisa intokuba makakhe aqale umsebenzi agqibele ngokudlala, kodwa bangasoze bacinge ngokufanayo.

Ngokunokwam andizange ndikhe ndibukele ukuphuma kwelanga, andikhange mhlawumbi ndiyibone iyinto engumdlalo leyo, ndingenakuthi yinto endinobe kanti yinto endiyithathela ingqalelo leyo. Andizange ndiyenze ndisemncinci, andizange ndiyibonele ngqalelo. Andiyazi, andizange ndayibukela, andizange ndayithanda.